Ee, go ka fitlhelwa mela e meleele, go ka tokafadiwa ka go oketsa palo ya dithekisi, go rulaganya nako ya tsone sentle le go dirisa ditiriso tsa inthanete go abela batho dithekisi ka tshwanelo.

Go ka dirwa monate ka go naya bapalami boithabiso jwa sefofane, dijo tse di monate, ditulo tse di ma bonolo le ditirelo tse di molemo. Gape Wi-Fi le dipapadi di ka oketsa boitumelo.

Go nna mokgweetsi wa sefofane o tshwanetse wa dira dithuto tsa saense jaaka mathematics le physics kwa sekolong se se golwane. Morago ga moo o ithutela kwa sekolong sa thuto ya difofane jaaka Air fofa kgotsa South African Flight Trainng Academy go bona laesense ya go kgweetsa difofane.

Dikotsi di akaretsa go thulwa ke dikoloi, go utswiwa le go gobala mo ditseleng tse di sa siamang. Go ka tokafadiwa ka go aga ditsela tsa baesekele le ba tsamayang ka maoto, go tsenya dipone le go nna le borai le mapodisi mo mafelong a a rileng.

Ke rata dikhamphane tse di jaaka Intercape le Greyhound ka gonne di na le mabese a mabapi le boitumelo, ditsela tse di rulagantsweng sentle le ditirelo tse di babalesegileng. Di tlhomologe ka pabalesego, phepafatso le go tlhomamela mo nako.

La ntlha ke pagama sefofane ke ne ke ikutlwa ke itumetse mme ke tshogile fela go le go nnyane ke thabile thata. Ke ne ke fofela kwa Durban ke eletsa go bona lewatle le stadium-o sa Moses Mabhida, go ne go le monate tota. Wena o ne wa ya kae?

Ke loeto lo lo telele la bese le kileng ka le tsaya. E ne e le la go tswa Mabopane go ya Witbank. E ne e le lepotlapotla fela le ne le le monate ka gonne bese e ne e le phepa, e le mo nakong mme ke ne ke kgona go itumelela maikutlo a loeto. Go ne go le fela go kgotsofatsa. Wena o kile wa tsaya loeto lo lo leele ka bese na?

Re a itse gore ke wena o utswang dibaesekele mo lefelong leno. Se o se dirang ke bogodu gape ke molato. Re kopa o tlogele ka sone nako eno pele re tseya di kgato tse di masisi tsa molao. Baebele ke ya rona, re dira ka natla go e bona, ga go a siama go re senyetsa.

Ba ka tsenya ditulo tse di ikokobetsang, passage tse di kwa tlase le dipolanka tse di palamang, tse di ikgolaganang go thusa bagodi go palama ka bonolo le pabalasego. Gape batsamaisi ba ba ba ka thusa.

Ke kile ka jela nala kwa Gaborone Dam. Go ne go le monate, phefo e le mme maikutlo a le a boikhutso. Ke kile ka palama boat cruise le canoe mme go ne go le monate, go le gangwe le go lebelela metsi a bulegileng. Wena o kile wa palama eng mo metsing?

Ke ka rata go pagama sefofane, go naya maikutlo a itumedisang le go bona dilo ka tsela e e farologaneng. Ke tshepa fela fa go na le go ka kgotsa bothata jwa di ka gonne ke tshwanetse go iketla fa go tlhaga di .

Diterena di na le seabe se se botlhokwa mo lephateng la moepo ka go thusa go tsamaisa di-minerale le di diriswa tse dikgolo ka lebelo leka theko e tlwaelegileng. Dikgwetlho di akaretsa go tlhokega ditlhatlhobololo tsa ditsela, tlhokofalo ya tikologo le kotsi ya dipalangwa tse di boima. Le fa go ntse jalo dipalangwa tsa terena di ka thusa go tsweletsa kgolo le go fokotsa ditshenyegelo.